Vutisa ku xihahampfhuka xi famba njhani xi haha njhani va vona njhani ndlela na ku matirhiselo wa ku chayela hi .

A ni ta ya eAmerica na le Zanzibar a ni ta ya America na le Zanzibar hiswaku tindhawu teto na ti rhandza.

Vuyeriwa ngopfu hi swa ku nkarhi wo tala hi nge tirhisi ti-transport-o tin'wani hi ta tirhisa xihahampfhuka.

Va vutisa ku va va vakhandziyi va va endla njhani ku va tshamiseka va fika laha va yaka kona va hlayisekile na swa ku ku tirhisiwa yini ku va siveleleka.

Ni tshame ni ya erivaleni ra swihahampfhuka le OR Tambo airport ni ku tiva ngopfu ni tshame ni ya na swi tiva ku rivala ra ku ri njhani ri base njhani ri yime njhani na xihahampfhuka na xoho na xi tiva le xikarhi ka xoho ku xi vumbeke njhani.

Ku na switandzhaku ya ku loko xihahampfhuka xi hlwerile vanhu va fika late and na mabindzu a ma fambi kahle.

Ni nga tirhisa ti-earphone ni khoma na laptop ya mina ni yingisela music ni bukela na mafilimu ndlela leyi hinkwako ni nga .

Vukorhokeri bya mabazi byi tshembeka ngopfu endhawini ya ka hina hi swa ku ma chipile ma chipile a ma fani na thekisi and ma famba hi nkarhi a ma leti ene ma tele awara kumbe thirty minutes yin'wana na yin'wani ku famba mabazi se ma na nkoka ngopfu laha ndzi tshamaka nkoka endhawini ya hina loko u tirhisa bazi u u u vuyeriwa ngopfu ene u hatla u fika entirhweni a yi endli problem.

Yi fanekele yi va kahle yi va safe na ti-seat ta kona ti va na ti-seatbelt hinkwato ti-seat ta bazi ku hi ta fika laha hi hi yaka kona hi .

Vukorhokeri bya mabazi lebyi nga tshembekiki byi nga khumba kahle bya hina vakhandziyi hi swa ku hi nga fika laha hi yaka kona hi humeleriwile hi tinghozi to tala.

Nga mu byela ku lexi nga ni hlwerisa mulungu wa mina i basa a yi fambanga hi nkarhi.

Ndzi titwa kahle ngopfu hi swa ku a ni nge leti entirhweni a wu nge leti entirhweni u ta fika ka ha ri na nkarhi.

Swi ri kahle leswaku loko va lwa na mfumo va hisa mabazi va ri vanhu va fika njhani emintirhweni a hi swona leswi phela loko se mi hisa tibazi se n'wina hi n'wina mi mi mi endlaku mintirho yi hela leswaku vanhu va tshembe yoho bazi vo tala a va swi koti ku fikelela mali ya .

Ni nga yi olovisa hi ku vanhu va fanekele va fola layini vanhu va fanekele va fola layini ni tlhela ni engetela na tibazi loko n'hweti yi herile ku vanhu va ta famba kahle loko n'hweti yi herile ni engetela tibazi ku fanekele ku tshama ku ri na tibazi leti ti nga tshama ti ti rindza ku loko n'hweti yi herile ti tirha ku vanhu va ta famba.

Ni nga byela mfumo ku wu fanekele wu endla ti-apollo wu endla malayiti ya apollo ku hi ta swi kota ku famba kahle.

Ni nga va byela ku ku tlanga ku famba navusiku ku tlanga hi vutomi bya.

Nga va tsundzuxa ku loko u xava swikanyakanya swo yiviwa na wehe swi ngo wa yiva ene maphorisaya loko ma fika ka wena a ma ha lavi ku twa xitori xa wena swa ku u xavile va vhela va khoma .

Vafambi va langutisanaka na swona i ku vanhu va mathekisi a va khomi vanhu kahle ene va rasa va rasa va rasa ene u kuma ku loko tithekisi to ka ti nga fambi kahle vanhu va fika leti emintirhweni va tlhela va layicha na .

Ni ta vulavula na queue marshal ni ta vulavula na queue marshal hi yena loyi a tivaka ene hi yena loyi a twisisaka mafambelo ya tithekisi hi yena loyi a nga ta ni endlela pulani ya ku ni fika laha ni yaka kona a ni byela ku u khandziyisa ku yini.

Voho va endla ntirho wa kahle a ni voni ku fanekele ku va na ku cinca va endla kahle switichi swa mathekisi swi base .

Mina ni zonda ku u kuma dirayivha yi nga lavi ku ya ka ndhawu yo karhi ku byela ku mina a ni hi ka ndhawu yo karhi mi ehlisiwa ethekisini a ku ya a nga yi ka ndhawu yo karhi hi nkarhi wolowo mi leti mi huma entirhweni mi karhele se u kuma ku ye wa ala ku ya kwalani hi laha ni vonaka ku swa tika leswaku a wu fanelanga u khetha ku we u fanekele u ya kwini u yisa vanhu kwini u fanekele u ya kun'wana na kun'wana lava ngo hi ya koho u yisa vanhu.

Leswi ndzi swi vonaka ku mathekisi ma va ndlela leyi rhandzekaka ku famba ka vanhu vo tala hi ku yo ma famba kahle and ma .

Ni nga mu tsundzuxa ku vanhu lava hi dya hi vona u fanekele u va khoma kahle hi vona lava vekaka xinkwa .

Swi nge ni khomi kahle a swi nge ni khomi kahle leswaku mina a ni nge he yi ntirhweni a ni nge he yi ntirhweni leswaku laha ni tirhelaka kona a ku fambi tibazi tibazi a ti fiki ku fika taxi .

Hi a swi nge ni khomi kahle a swi nge ni khomi kahle hi ku ni tirhisa thekisi nakona ni ta cinca njhani swa ku bazi a yi fiki laha ni tirhelaka kona a swi nge ni khomi .

ma fanekele ma tlakuka loko ku tlakuka petiroli loko yi yehla na wona ma yehla leswaku ende ti tlakuka hi two percent leswaku vona loko petiroli yi ehla voho a va yehli va tshama va tlakuka a siku na siku hayi ta karhalisa na .

Ni nga hlayisa ni nga vulavurisana na yena muchayeri wa thekisi kumbe vakhandziyi van'wana ku ni ta yi vuyisa mali ya n'wina ni kombela ku pfuniwa kumbe na choda a na yona ni ni khuluma hi ku ni ku .

Taxi yi tshame yi tlakuka hi two rhandi kumbe five rhanda ni swi vona ku laha yi tlakuke hi mali yo tala ngopfu a swi zanga swi ni khoma kahle leswaku petiroli loko yi yehla na yona a yi.

va tithekisi va veka vutomi bya hina enghozini leswaku va tshama va .

ta byela muchayeri ku muchayeri wa vona ku hi a hi tshamisekanga hi tele hi tlula la mpimo la thekisini hi ta endla nghozi ni kombela ku hunguta vanhu wena u nga ha layichi mpimo hi swa ku vutomi bya hina byi ta ku sungula.

Ta mi nyika muchayeri wa thekisi thikithi ni n'wi byela ku a na ha lavi ku swi vona ni u tlhela u swi endlile leswi handleni ka swona hi ta ku tekela layisense leswaku u veka vutomi bya vanhu .

I ntiyiso i ntiyiso va va va va va va va va va vachayeri va mathekisi a va chayeli kahle ene va na switori va nonoka ngopfu se mina ni swi vona ku a va fanekele va cinca leswi va tikhomisaka swona ti-customer va tikhoma kahle.

Muchayeri wa mathekisi loko a lava ku tekiwa njhe hi muchayeri lowunene i fanekele a swi tiva ku i khuluma njhani na makhasitamende na vakhandziyi se loko a a nga ri na mbilu ya kahle u mu twa na loko a khuluma na wena u n'wi vutisa ku ri dirayivha ni ehla va ri ni ehenhla ka ndhawu ya so i ta ku byela ku ri na mina a ni yi tivi ndhawu yeleyo kumbe a ku tekateka ku why u fanekele u vutisa mina u khandziya njhani thekisi u nga swi tivi ku yi ya kwini yini yini switori switori swo.

A ni na problem ku a va na bulo na mina mara mina hi ku ya hi mina ni tsakela ku miyela mara hambi wo va na bulo na mina a ni ri yena i ta ve a ri na bulo mara kumbe hi langutise ndlela a na problem a chayela swona loko o ka a nga chayeli swona a ni nge tsaki na yena ni ta n'wu byela ku nga ni vulavurisi leswaku u langutisa ndlela.

Swi hi khumba ngopfu swi hi khumba ngopfu hi swa ku siku na siku loko hi ya ntirhweni hi tirhisa mabazi hi tirhisa mabazi se swi hi khumba ngopfu u kuma ku na ku u tirhela mali leyitsongo mali a yi ringani swi hi khumba ngopfu.

khumba ngopfu hi swa ku loko ni ya ntirhweni ni tirhisa yoho bazi leyi se swi ngo vana va mina va ta dlaya hi ndlala leswaku swi ta endla ku ni tshika ntirho swa ku a ni holi nchumu.

leswi endlaka ku ti tlakuka hi ku durha ka petiroli ku durha ka diesel ku durha ka diesel.

Vadyuhari na vo va hakela ku fana na hina va hakela ku fana na hina a va kumi ku hunguteliwa kumbe ku famba va nga hakelanga a ni tivi ku swi endliwa hi yini.

A ni ta mu pfuna ku ni teka mali ni ya mi xavela ni teka mali ni ya mi xavela thikithi rero ku na yena a swi kota ku khandziya bazi ni tlhela ni mi pfuna ku nghena bazini.

Swi nga pfuna hi ku swilo swi ta ringana mali ya koho yi ta ringana loko swilo swin'wana va kha va nga hakeli leswaku loko va hakela va dlaya hi ndlala mali ya vo yitsongo ngopfu.

Khadi leri ra vutlhari ri endla ku swilo swi olova hi swaku mali u ta kuma ku wa lahla kumbe ya choda u yi tirhisile se a wu nge yi entirhweni se loko u lowudeka khadi leri wa swi kota ku u swi tiva ku ha ni hakerile thikithi ni na roho ra n'hweti hinkwayo kumbe ra vhiki.

Smart card eka vukorhokeri bya mabazi i khadi leyi u lowudaka mali hi ka yona u xava lahaya u va byela ku ni ya ka ndhawu ya so thikithi ra n'hweti ni lava ku xava ra n'hweti ku ni famba n'hweti kumbe vhiki se va yi load kwalaya nakona u swi tiva ku ri loko u khandziya bazi u thikithi leriya loko u se ya komba ku i na mali a ni ri i ta ve i load-in.

Le ka hina se yi kona yi sungurile hi tirhisa yona na yi tirhisa yi ni pfuna ngopfu na yi tirhisa futhi ni tsake ngopfu leswaku swilo se swi olovile.

vanhu vo tala ngopfu swi pfune vanhu vo tala ngopfu leswaku munhu wa swi tiva ku ni xava kan'we thikithi se nyanga yi ta hela a swi fani na loko ndzi xava n'hweti na n'hweti loko ni xave smart card na swi tiva ku n'hweti ya hela so loko ni xava siku na siku na tekeriwa leswaku u ta kuma ku ku choda muxivo kumbe mugayo laha kaya ni teka mali liya ni tirhisa se a na ha swi koti ku ya ntirhweni.

Khomi kahle a swi nga ni khomi kahle a swi nga ni khomi kahle a ni to khodelela a ni to khodelela hi swa ku a ni ri hi ntirho wa mina.

ku wa famba hi bazi a swi olovanga a ni ri u famba na vanhu vo tala u famba na vanhu vo tala u kuma nqondo se yi karhele, se miehleketo loko yi karhele a wa ha tirhi kahle that's why va nyika vanhu nkarhi wa ku va humula va nga se .

A ni nge cope a ndzi ta dlaya hi vuvabyi bya mbilu a na mbilu ya ya ku khomelela a ndzi ta a ndzi ta hatla ni fa.

Leyi vachayeri va mabazi va langutanaka na yona hi ku u kuma munhu a swi tiva ku u yehla kwini se a tshama hansi mara a ku dirayivha na yehla lahaya se u kuma ku ri nkarhi wa famba van'wani va ku rhasela va ku byela ku a a wu voni ku ri na hina hi jahile ha later emintirhweni.

Ni khomi kahle a swi nge ni khomi kahle leswaku loko no ka ni nga yi entirhweni a ni nge holi a ni nge holi mali ya siku rero na ntirho wu nga hela wu nga hela loko ku ri na xitereke xa mabazi leswaku mali ya mina a yi ringani ku khandziya thekisi.

Vachayeri va mabazi va tireka hi mhaka ya ku miholo ya vona yitsongo a yi ringani ene va tirha ku vava ngopfu.

Ndzi nga n'wi hlamusela kahle a ni ri na yena wa vona le ka mahungu ku xitereke xi kona ni nga mu hlamusela kahle ku mulungu wa swi tiva ku mali ya mina a yi ringani.

swinene swi va khumba swinene hi ku mathekisi ma durha mali a yi ringani mathekisi swi va khumba swinene leswaku u teka mali liya u fanekele ku xavela vana xinkwa se u khandziya hi yoho thekisi.

leri tirha ku u load-a u faka mali lahaya u lowuda se va ri endla hi xithekinoloji ku loko u ta khandziya laya se u tap-a khadi leriya laya dirayivha wa swi kota ku vona ku ra tirha ri na mali ke se u swi kota ku khandziya.

Vanhu va timovha hi voho lava endlaka ku vafambi va milenge va nga hlayiseki leswaku vanhu va timovha va endla ingaku patu i ra vona va endla ku patu i ra vona munhu u swi kota ku nghena magondzweni a swivona ku roboto yi pfarile se i ri wehe u endla njhani wehe u fanekele u yimela yena a a ndlhula se na wa swi kota ku famba kahle.

ni mu byela kahle muchayeri wa thekisi ku a ni lavi ku ku hlaya mali leswaku loko u hlayi mali u kuma ku ya choda i ta ku teka teka ingaku yi xotisiwe hi wena i ta rhasela wehe ku yi xota njhani yi hakerise ni n'wi byela kahle ku a ni swi koti ku vala mali kumbe na hemba na swi kota ni endlela ku a huma ka mina.

Ni nga ba riqingho ni byela mulungu wa mina ku ni ta va late vhilwa ra mina ri poncile ni la endleleni ni la endleleni se ni ta fika late a ni nge fiki hi nkarhi wa masiku hinkwawo na voho va swi tiva ku ri ntshembekile se va ta swi tiva ku swi ngo ni na problem loko va swi kota yi ta rhumela munhu ku famba ya pfuna munhu luya le se va ta fika va ni kuma kwalaho swa ku na .

ku ku va na ku kokela ndzhaku a ni ri swihahampfuka swi pfulelana tindlela swi pfulelana tindlela se ku va na minkarhi, ene swi ya na swa ku maxelo ma xe njhani. Vona va swi tiva ku laha henhla ku kahle ku swi fanekele xi haha.

A swi fanelanga ku vakhandziyi va tlakuseriwa mali loko vakhandziya mabazi lembe na lembe, hikuna na vona a va holi mali yo ringana.

Ku fanekele ku thoriwa vanhu lavakulu ku va tirha ntirho lowu, hi swa ku n'wana wa xikolo a nge endli ku n'wana wa xikolo a wu nge pfuni n'wana wa xikolo ku a tlula endleleni. Ku fanekele ku thoriwa vanhu lavakulu, lava swi kotaka ku va ta swi tiva ku timovha ta ta. Va fanekele va yima ku ndlhula timovha va fanekele va va pfulela vana va xikolo lava timovha.

Ni nga ya mahlweni ni famba hi milenge, ni nga ya mahlweni ni tiolola hi milenge, ni nga ya mahlweni tiolola hi milenge a ku na lexi ni nga ta xi endla.

Milenge kusuhi na patu ni nga mbala reflector ni nga mbala reflector ku ni hlayiseka, va kota ku ku vona lava timovha.

Ndzi nga tirhisa leyi ya Buscor, My Boet hi ku leyi ya Intercape ya durha ya durha yi lava mali yo tala, a ni nge swi koti ku khandziya yona.

Ndzi nga mu byela ku Khensani u nga khomisi n'wana wa wena mali yo tala, n'wi xavele le swa ku fana na na tizimba, na ti-juice, na ma-chocolate se na ti-KFC. Se u n'wi nyika mali leyitsongo ku loko n'wi nyika mali yo tala yi ta lahleka.

u lava ku xava thikithi ra bazi hi inthanete loko u lava ku xava thikithi ra bazi hi inthanete, u ya a switolo leswikulu njhe hi Shoprite, Pick n Pay na Super kumbe u nghena ka foni ya wena, u Google-a bazi leyi u lavaka ku yi khandziya na nkarhi wa kona se u hakela hi khadi ra wena ra le .

Ku famba na hi bazi navusiku swi hlayiseke ngopfu leswaku traffic a yi talanga, ene na tinghozi ta tindlela a ti talanga. Swi hlayiseke ngopfu.

Ni nga hlula mhaka yo karhala ngopfu emapatwini hi ku yima ti-garage ni tlela ni ni humula. loko ndzi twa ku ni karhele na humula ni byela vachayeri ku a ni lavi ku endla nghozi na humula. Ene nakona ni fanekele ni ti nyika nkarhi wo humula hambi ni nga yi entirhweni.

Ndzi nga tiyisisa swa ku loko va ku kuma u nga chayeli kahle va ku tekela layisense.

ku thoriwa ma-security ku ku thoriwa ma-security ku tindhawu teto ta ku hlaya tibazi ti hlayiseka.

Bazi ra Luxury Coach yi kahle ngopfu, u nyikiwa u u nyikiwa first class, u khomiwa kahle ngopfu. A yi na , yi basile na vanhu va ko va khuluma na wena kahle va vulavula na wena kahle.

Ndzi nga tirhisa bazi ya City to City. Ya City to City swa ku chipile. Hi ku hi yona leyi ndzi kotaka ku yi fikelela.

Mhaka ya netiweke leyi kavanyetaka hi ku xava thikithi ra mina ra bazi hi Google hi Google.

Swi ri mhaka ya kahle ni vona swi ri mhaka ya kahle ngopfu ku ku xavisiwa ku vanhu va nga si khandziya va xava leswi va swi lavaka, laha bazi ni nga yimi loko yi yima va va huma va ya tsakamisa laha ti-garage. Va nga yi va ya xava swakudya ku va nga va nga teki nkarhi wo leha.

Eya i ntiyiso lava holaka mudende va fanekele ku ku pumberiwa mali ya bazi hikuva a va hola mali leyitsongo mali ya vona yi ringani

Hi ku hi ku mindzhwalo yi fanekele yi tshama ka ndhawu ya le tlhelo ka bazi a wu tshami na mindzwalo, kasi ene swi hlayisekile hi ku loko u ehla u langutisa mindzwalo ya wena ku vanhu lava ehlaka a va a va ehli na yona.

Ndzi vona ku vona va vona ku va benefit-a va endla mali ya hi le tlhelo, va endla mali ya le tlhelo. Yeleyo u ta kuma ku na thikithi a wu yikiwanga, yi nghena xikhwameni xa .

Ndzi nga n'wi byela ku a swi kahle leswi leswaku mina ni le ntirhweni a swi kahle na wena u le ntirhweni. Mara ni kombela ku u n'wi byela ku ni ta siku rin'wana hayi .

vava hi tshama ku vava a tithekisini hikuva ti-driver ta n'wina vachayeri va n'wina va layicha overload.

A hi ndlela leyinene loko ti tlakuka petiroli yi tlakuka na vona va tlakuka, loko yi ehla na vona a va ehli. Va fanekele na vona va ehla va ya hansi. A hi ndlela leyinene.

Mimovha leyitsongo yi tala ku hlangana na tinghozi laha magondzweni leswaku yi lava ku overtake-a.

Nga n'wi byela ku mina lexi nga ni endla ku ni chayela hikuva kokwana wa mina i vabya ngopfu ene a na mupfuni. Hi xona lexi nga endla ku ni chayela ni nga ri na layisense, ni kombela u twisisa.